Nna mme wa ka o na rata ho re bedisetsa motoho a etse tomoso empa o na sa etse ya mabele na etsa ka phofo e tshweu. A ba o beha matsatsi hore o loye ha o so loile a ba re etsetsa ona ne keo rata haholo motoho oo hobane ebile ke ithatela dintho tse bodila ne ke o thabela haholo. Ke breakfast-e tlatsang di mpa kannete.

Rakgadi le mmangwane ba emetse lelapa ha ho tluwa dinthong tsa setso tse etsuwang ke bona ba latwang pele ke bona ba supentshang tsela hore na dintho di etsuwa jwang ke bona be leng hore lelapa le tshepetse ho bona. Ba bapala role e kgolo haholo ha ho tluwa di-family-ing le malapeng a rona.

Yona kannete ke ntho e lokileng e ba e etsang dishopong hore o thole diphahlo tsa bo mme di le ka lehlakoreng le leng tsa bo ntate di le ka lehlakoreng le leng. Ho tlo kgoneha hore ha o tseba hore o tlo batla eng, o tlo reka eng, o ya le saeteng le feng. E tsamaisana vele le fashion ya matsatsing ona a kasheko hobane di ka se tlo kopa kopana le tsa bomme hobane o tla thola seo ba le sephethephethe ha ebe ba di beile polekeng e le ngwe motho a ka se tsebe hore na ha kena shopong o lo reka kae, o jwale o tlo batla o ntso tshwara tshwarana le ka mo le tsa bomme, ka moo batlana le tsa bo ntate kapa bo mme ba tshwara tshwarana le tsa bontate e le hore o batla tsa bomme ka mokgo ba e etsang ka teng nna ke bona e lokile and-e tsamaisana le sejwalejwale.

Ditumelo tsena tsa rona di ya fapana haholo hobane ha re rapele Modimo a le mong, ba bang ba rapela ditshwantsho, ba bang ba rapela diphoofolo e le horeng ba bang ba rapela Modimo yena ka sebele jwale ke ka mokgo o tla thola le di-Christmas. Ha di ketekwa di fapana packet, re keteka ka tsela tse sa tshwaneng di fapana hana moo.

Melemo ya ho ba le diruo le leruo ka jareteng ke hore ha o fihla bo Christmas kapo ho fihla matsatsi a phomolo kapo ho ba le batjhaki be leng hore kgale ba qetelletse o kgona ho ya hongkong ya hao, o ntshe o hlabe, o ba phehele ho be monate. Nna tsena dikgoho tsa ka mona tse ka hongkong kapa nkare tse ruuweng ke utlwa e le tsona tse monate le ho fetisisa ho feta tsena tse re di rekang dishopong tse re di bitsang ka bo braai park tsona ha di-test ka ho tshwana le masapo a teng ebile a bonolo empa a dikgoho tsena tse ruuweng hae. Masapo a teng a thata ebile nama ya teng e thata ebile e monate.

Meaho ena e tshwanetse hore e hawe ke rona merabe ya Afrika Borwa and-e le ho ithuta hore ditikoloho tsa rona di ya lekana, ke rona e tshwanetseng re nkeng matsapa a ho bala, re ithute ka tsona ditokelo tsena tsa rona. Ho tle re tlo e fetisetsa ho bana le batjhana bana le ditloholo tsa ditloholwana tse santsane di tla.

Taba taba ke hore bo malome o tshwanetse ba be teng ebe bona ba qoqang ditaba dipuisano tsena tsa mahadi hobane ke bo malome ke bana ba bomme and bomme ke bona ba etsang diqeto tse hlalefileng. Jwale bo malome ba lo emela mme hobane motho wa mme yena a ka se kgone hore a tsamaye a lo ba teng puisanong tseo tsa mahadi ha ho tluwa ka moetlo jwale ke ka hoo, ho hlokeha hore bo malome ba be teng dipuisanong tsona tsena tsa mahadi a tlo bang teng. Ho bohlokwa haholo lo hore ho bontshe hlompho, ho dule batho ba baholo bo malome, ke bona ba tlo kgonang ho nka qeto e lokileng, e nepahetseng.

Bophelo bo tjena bona bo monate bo tlisa kgotso ho tlisa peace, le ha o batla ho imamela, o kgona ho imamela hamonate ha hona motho a tlabe a ntse a tlo nkokotela, o phokotela, o sa batle ho buwa le batho. Wa tseba hore motho e mong le mong a tlo tla o tshwanetse a o founele, a o botse pele o teng kapa a fihle a kokote pele gate ing pele a santsa a le ka hare jwale bophelo bo bona bo monate empa bo bohloko. Haeba o motho a ratang hore o dule o na le batjhaki, kapa o rata ho ba hara batho ba tletseng ba bangata, tjhe, nna ke itulela polekeng e hantle ya location feela.